Selelo le phurano ya meno ka gonne fa o tshwanetse o batle o kene mo go yone ditlhaeletsano o tshwanetse o bo na le data and-e tlhwatlhwa tsa teng di kwa godimo ga se mang le mang a solofelang a ka kgonang go di ka di patalela mme fa go le jalo batho ba le bantsi ga ba kgone go fitlhelela dilo tse di tshwanang le tseo mme ga ba kgone ka gonne ba sena yone tšhelete ya data.

Ke reka data ya diranta tsa masome a tlhano mme yone e nfa data e latelang tharo tlhakanya le tharo ke tharo ya motshegare le tharo ya maitseboa mme fa go le jalo ke a itse gore ga ke dira tiro yaka ya sekolo ke kgona go ka dira fa masela a sele fa ura ya magareng ga bosigo e kgaoganya bosigo le moso.

Ke reka data e tshwanang ka tsela e latelang go na le data ya tharo tlhakanya le tharo, ke tharo ya nako nngwe le nngwe le tharo ya bosigogare go fitlhelella ka ura ya bosupa mo mosong mme fa go le jalo ke a itse gore tiro e nngwe le nngwe e ke dirang ke tshwanetse ke e dire yang ke bankanye lenaneo la me.

Ke data e e sa feleng ka gonne tota hela boammaaruri data e e lekanyeditsweng e ya go lekanyetsa le wena gore fa o dira dipatlisiso go na le dipatlisiso tse o tshwanetseng o di dire go na le dipatlisiso tse o sa kgoneng go di dira ka gonne o batla go somarela data, nna fa ke ne ke ka kgona ke ne ka reka data e e sa feleng jaaka di-fibre ebile di kgona go re thusa thata mme nna ke ne ke itumelela letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la kgwedi.

Ke bone ke jalo le nna mogala wa me wa letheka o ke o dirisang o dirisa yone lebelo le la five g mme tota hela ga boammaaruri ke lebelo le le kwa godimo mme le ya go thusa le wena gore le ha motho a le ko nageng enngwe o kgona go mo tshwara ka mogala wa letheka mme e kena ka bonako go nna le ka nako ele mme le fa o reka sengwe go ya ka sekai gone jaanong ke fetsa go download-a lefaratlhatlha la chrome le tsene mo nakong e se kae mme e a bontsha gore bophelo ba rona bo a fetoga.

Fa o tsenya data tsala yaka o tshwanetse o dial-e star one four one star o bo kenya dinomoro tse ba go kenyeditseng tsone tseo mme o bo latela ka hash-e o tobetsa legala le le botala jwa bojang mme fa o dira jalo e ka bo e setse e tsene mme o ka tsena mo mafaratlhatlheng a gago a tlhaeletsano.

Nnete fa data yaka e fela pele ga nako, ga gona kutlobotlhoko e nkamang ka eo ka gonne ke a amega dilo tse dingwe ga ke kgone go di dira jaaka ke le morutwana kwa sekolong se segolo sa Central University of Technology ke tlhoka data go le gantsi gore ke ka dira tiro ya sekolo mme fa data yaka e fedile pelo yaka e nna botlhoko mme ke netefatsa yang gore data yaka e seka ya fela ke ya e somarela.

Ke reka mowa mme fa ke fetsa go mowa ke reke data ka gonne fa o reka data e le ka fela jalo sesolo sa teng ga se mphe tlhogo ebile ga di tshwane mme fa ke reka mowa ke be ke reka data ke bona e le sesolo.

Ga go kgonagale ka network-e e ke e dirisang ya Telkom mme ke tla leka go mo direla leano la gore a ka kry-a tota hela le ha e le five megabyte ka diranta di le tlhano fela.

Ke bona ke jalo ka gonne mabenkele a di-data a lwana mme ha go le jalo lebaka la gore ke dirisa lebaka le ke le dirisang gone jaanong le le a nthusa go le gantsi ka gonne di-data tsa bone ke sesolosolosolosolo gonna le e ke neng ke dirisa fa ke santse ke le monnye kampo yone e motsadi waka a e dirisang mme yone fa o le jalo e a go thusa gore ke kgone go ka dirisa data e e kwa tlase ka dinako tsotlhe.

Lebaka la gore kere ee ke dumelana ke ka gonne dilo tsa thekenoloji gantsi di a re thusa go na le dibuka tse di farologaneng mo megaleng ya rona ya letheka mme ka jalo di re thusa gore re kgone go fitlhelela tse barutabana ba sa kgoneng go di fitlhelela ko phaposiborutelong.

le gantsi ka gonne e thusa go ka go tlhalosetsa dilo ka boripana lebaka legolo gore ke be kere jaana ke ka gore fa o sa tlhaloganye mme o bo o botsa yone tlhabologa jaaka AI e go tlhalosetsa dilo di le dintsi mme ka boripana.

Thekenoloji ere tliseditse AI, go le gantsi AI e go thusa go le gantsi mme o tshwanetse o e dirise ka boripana sekai fa o filwe tiro kwa sekolong o tshwana fela ka gore o ka kena mo lefaratlhatlheng la gago la AI ya go thusa ka buka e o tshwanetseng o e bale e amaganang le ditiragalo tseo.